Iingxaki eziziswa yi-social media kukuba kuphostwa yonke into kuphethe ke ngoku kuphostwa nezinto ezirongo. Abantu ke ngoku babe nento yokuthetha ngoba kaloku i-social media yeyona nto, yeyona tshaneli ikhawulezayo ukufumanisa iindaba zabantu. Irayithi yona iphinde ingabikho rayithi, ngoba iyakwazi ukuxabanisa apha ebantwini.

Ukuba ufumanise ukuba abantu abangengobasekhaya bakwazi ukusebenzisa iWi-Fi yakho, kukho amanyathelo abalulekileyo ekufuneka uwathathe ukuze ukhusele inethiwekhi yakho. Tshintsha igama nephasiwedi yeWi-Fi yakho usebenzise igama elingaqhelekanga nephasiwedi eyomeleleyo eneenkumbulo, enoonobumba abakhulu nabancinane kunye neempawu ezizodwa, symbols. Cima umthetho ukhetho lwe-ghost network, usebenzise iWi-Fi encryption efanelekileyo ekuthiwa yi-WPA three okanye WPA two. Faka umda kubasebenzisi, yenza i-net address profile, hlalutya abasebenzisi rhoqo.

Iinkampani efowunini zingenza izinto ezininzi ukuze abantu abathetha isiXhosa bakwazi ukusebenzisa imiyalelo yokuvakalayo, voice commands, kwiifowuni zabo. Nazi ezinye iindlela abangenza ngazo ukuphuhlisa itekhnoloji yokwamkela isiXhosa ngokuvakalayo. Ukuqeqesha iifowuni ngeentetho zabantu abathetha isiXhosa, yongeza isiXhosa njengolwimi olusemthethweni kwi-assistant apps, yenza izifundo nezikhokelo zesiXhosa.

Ewe, ngamanye amaxesha ndiyakuqaphela ukuba i-smartphone yam iyandiphazamisa kwiindibano zosapho okanye nabahlobo bam. Ndinokuthi ndibe ndihleli nabantu kodwa ngenxa yesaziso esingene efowunini ndibheke kuyo ndize ndiphulukane nencoko okanye ingqalelo endinayo kubantu endihleli nabo. Kwezinye iimeko oku kudala umbono wokuba andikhathali okanye andinamdla kwincoko yabo, nto leyo enokuwabonakalisa ubudlelwane. Ndisafunda ukuzibeka bucala iifowuni ngamaxesha athile ukuze ndinike ixesha abantu ababalulekileyo ebomini bam.

Ukuze ndifumane eyona nkcazelo echanekileyo ngombandela, ndenza ukuba, ndenza ukuba ndijonge umthombo wokuqala wolwazi. Ndihlala ndikhetha imithombo ethembekileyo nefanelekileyo njengamaphephandaba amakhulu, iiwebhusayithi zikarhulumente okanye amaziko emfundo. Ndiyathelekisa ulwazi kwiindawo ezininzi. Ndijonga umhla wolwazi, ndiyakhangela ukuba umbhali ngubani, ndithintele amajelo anobandlululo okanye anenyhweba.

Ukuba ndingumphathi wekhasi likaFacebook kwaye ndibona ukuba ukuhlukunyezwa kwenyuka, ndingasebenzisa icebo elilandelayo ukuze ndikuthintele oku. Ukumisela imithetho ecacileyo yokuziphatha, ukuhlola nokucoca, nokucoca amagqabantshintshi, ukuqesha okanye ukuqeqesha ama-moderators, ukuqiniseka ingxelo esebenzayo ukwenza imikhankaso yokwazisa, ukuthintela abaphulimthetho. Ngale ndlela ndinganceda ukwenza eli khasi libe yindawo ekhuselekileyo nenobuhlobo apha wonke umntu angaziva ekhuselekile kwaye eqwalaselwe.

Abantwana bancedakala kakhulu ngelaa xesha leCOVID ngoba kwakukhona isipeyisi esi-enough emakhaya ukuba bakwazi ukufokhasa kwizifundo zabo. Futhi bancedakala ke ukuba bangathinteleki kwesi sifo seCOVID, bahlale bephephile emakhaya. Kwabanceda nokuba ke bangafumani iingqele ezi zisuke zibaphathe abantu, umntu abe nomkhuhlane kanti loo mkhuhlane lowo uzawufika ube yiyo loo COVID leyo. Banceda ke nokuba bangabikho kwisiphithiphithi sabantu ukuze banqande ukosuleleka.